Ka gore ke molao wa Setswana batsadi ba ngwana ke bona ba e leng gore ba tlhopha bo malome ba e leng gore ba tlo ba emela, mo morerong ya ngwana ya magadi gore bo malome ba e be bona ba ba kgonang gore ba itse gore dikgang ba di beya jang, ba di bega jang ebile ba tla itse gore ge ntse ba bua fale ba bankanya fo kae.

Ka gore di baka malwetse ebile ke tshenyo ya tšhelete, di diriwa ka mafura a mantsi a e leng gore a ka bakela di-cholestrol-e kgotsa o ka iphitlhela e le gore o fetsa o ja ko teng kgafetsa-kgafetsa o senya tšhelete o sa reke dijo tsa ko ntlong.

Ee, di a diriwa segolo thata go otlo itsise ngwana mo losikeng, ngwana ga setse a simolotse go tswela kwa ntle o tla itsesewe bokoko 'agwe le bo ntatemogolo o tla itsesewe bomalome le borangwane, a itsesiwe bommamane le bo rakgadi gore ngwana a tla amogelesega ebile a begiwe le ko badimong, le gore a ke botlhe ba e leng gore ba batla gore a nne le botshelo bo botelele a nne le matlhatsi le matlhogonolo.

Thuto ya gore ngwana a itse gore modimo o teng le gore jeso keresete o ile a swela dibe tsa rona, go ya le ngwana kerekeng o mo ruta ka bo keresete gore a tsamaye tsela ya bo keresete.

Ke phetogo e amogelwang ka gore jaanong batho ba bantsi ga ba sa rata go apaya dijo tse di tlwaelegileng ka mokgwa o o tlwaelegileng, ba rata go o tshwanetse ba ithuta tse di farologaneng tsa go apaya ba berekisa di-spice tse e leng gore ga e se gantsi o di berekisa. Mme ge ba ile go reka dijo tsa ka fo ntlong ba oketsa ka tsone mo grocery-ing.

Mo nakong ya segompieno motho a ka dira vlogging, vlogging ke fa o itsa di-video o dirisa founu ya segompieno gore o tlile go bontshe batho ka botshelo jwa gago gore o tshela jang le gore o dira nka le matsatsi le matsatsi ka jalo tlo ipiletsa tiro, go tlo nne le dikhamphane tse di batlang go berekang le wena di batla gore o dirise dilo tsa bona tse e leng gore di tlo kgona di bonagale mo di-video-ng tsa gago.

Ba na le maikarabelo le ditshwanelo tsa gore fa re tlhoka thuso, gore tlhoka maele re ya go botsa go bona bagolo gore ba tle ba re tharabolole dikgang re tle re kgone go tlhaloganya dijo tse dingwe tsa setso tse e leng gore re tshwanetseng re di tsamaise mme re sena lesedi kgotsa re itse fela go na le tse dingwe tse re ka di lebelelang. Maikarabelo a bone ke gore ba tshwanetse go dirisana le metse e leng gore ba nna mo go yone gore ba tle ba tshwaraganane le bona ba seka ba ba direla makgakga.

Pharologano ga diyo ka gore ebile mo nakong ya gompieno bašwa ke bone ba e leng gore ba itumelela go apara seaparo sa bona sa setso le le nako ya di-graduation ba apara diaparo tsa bona tsa setso tsa mebala-bala go bontsha setšhaba ka mokgwa o ba dikgatlhegelong ebile ba ikgantsha ka teng gore batle ba kgone ba itse gore ke ba morafe ofeng.

Ke diaparo ka botsona ka gore ke tsona tse e leng gore batho ba gaisa ka tsona ebile ba ikgatlha ka tsona.

Ee, ka gore basadi ba fetola moaparo wa bone ba apara bontsho go fitlhelela nako e ba ba fileng yona gore ba tlhobogile mme ba tlhapisiwe. Ura ya bothataro ga ya tshwanela gore ga e fitlha nako ya teng e be motho a a le ko straat-eng. Ga ba tshwanela gore fa ba bua ba bue le ko godimo kgotsa ba kue, mme go nale ditlhare nyana tse ba tshwanetseng gore ba dinwe tsa Setswana gore di ba thuse gore ba kgone go tlhatswega ka fo gare. Fa e le banna bone ba apisiwa berethe fela ga go bue sepe ka bona ka gore ba ka bua jang ba seka bua jang ga ba fiwe nako ya gore ba tshwanetse ba le ka fo jarateng ka nako e feng.

Ba losika ba simolola go ba le dipuo-puo ebile ba tlhobogana le motho o, mme setšhaba sone se bone kare motho o ga itlhompha mme ga tlhompe le motho o tlhokofetseng.

Ee, ka gore ba sampe ba le mme sefifi ga sa tshwanela gore se ba aparele ka foo ba tshwanetse ba latelele molao gore ba tle ba sireletsege.